Ukuntuleka kwezinsiza zokuvimbela inzalo ezindaweni zasemakhaya kungaba nemiphumela emibi kakhulu, okungaba ukukhulelwa okungahleliwe nokubhebhethekisa izifo zocansi.

Hawe ma. Bengicela usizo bandla kuyaphuthuma. Ngilethe nangu umntanami, uwile esihlahleni bedlala, walimala. Bengicela ungibhekele yena bandla, kuyaphuthuma. Ubone ukuthi ngabe akwenzakanga yini umonakalo omkhulu. Ngicela bandla, dokotela. Ngaze ngakhathazeka ngomntanami.

Imtholampilo engomahambanendlwana kungamele ivakashele emakhaya abantu abakhubazekile, ibahambisela usizo abaludingayo njengemithi kanye nezidingo abazidingayo, kunokuthi bahambe beyobamba olayini emtholampilo. Lokho kungabasiza kakhulu ngoba usizo lwezempilo lingaba liza kubona ezindlini zabo bengalokhu behlupheka, behamba beyofuna usizo emtholampilo.

Ngicabanga ukuthi ezinkundleni zokusakaza kungamele kube nezinsuku lapho okufundiswa khona ngezindaba zokuhlelela umndeni. Kube izinsuku ezingama-mpelasonto. Ngoba lapho-ke abafundi nabantwana abancane abazobe bedinga usizo nolwazi mayelana nezindaba zokuhlela komndeni zingabe bekhona emakhaya lapho bazokwazi khona ukuthi balalele uhlelo, belulandele, bathole usizo nolwazi abaludingayo.

Uhulumeni kungamele akhiphe isitokwe esanele, esingaphezu kwalesi esikaliwe esidingwa abantu abagulayo. Lokho kuzokwenza ukuthi noma ngabe abakwazi ukuwuthola ngesikhathi imithi lapho abayithola khona kulo muntu obakhiqizelayo, bazi ukuthi ikhona eminye imithi ababeyitholile eyayingaphezu kwalena esuke idingakala njalo ngenyanga emtholampilo.

Abanakekeli bezempilo badlala indima enkulu kubantu asebekhulile, ngoba babavakashela emakhaya ukuzobanika usizo abaludingayo ngokwezempilo. Lokho ngikubona enhle kakhulu edlalwa abanakekeli basemakhaya. Ngoba izalukazi esikhathini samanje, azisakwazi ukufika emtholampilo ngoba kukude nezinto zokuhamba zibuye zingabi bikho.

Ukushoda kwabasebenzi bezempilo, kuyithinta kakhulu impilo yomuntu ozama ukuhlelela umndeni. Ngoba ngalesi sikhathi ufika emtholampilo ungalutholi usizo kanti isikhathi sakho sokuthi uthole umjovo besesishayile, lokho kukubeka engcupheni yokuthi uthole umntwana ongamhlelele, ngoba awulutholanga usizo ngesikhathi ufika uzojova.

Ukunikeza ulwazi olungachimi, mayelana nezindlela zokuhlela umndeni, kuvezwe izinzuzo zazo, kanye nemiphumela engemihle engase ibe inkinga. Ngingaxoxa nabaholi bomphakathi kanye nabagqugquzeli, ukuze bakhuthaze intsha ngezindlela zesimanje zokuhlela umndeni, futhi babakhuthaze ukuthi bazisebenzise.

Nginenkinga la, selokhe ngifike lana ekuseni ngilande imshanguzo kagogo wami ongaphilile kahle, ngimshiye ekhaya ehleli yedwana, akanaye umuntu ozomnakekela. Bengithi ngifike ngithathe imshanguzo yami, ngiphuthume ekhaya. Bengicabanga ukuthi abantu abalandele abantu imshanguzo yabo akumele bebanjiswe ulayini, ngoba usuke ungezukwenza zonke lezi zinto ezizokwenziwa abanye abantu. Iziguli zizohamba ziyokala, zithathe i-BP, zi-check-e zonke izifo emzimbeni. ekungenza ngibuke kungasiyo indlela enhle ukuthi abantu abalande imshanguzo belandela abantu bemiswe kanye neziguli. Bengicabanga ukuthi kumele bebangenise phambili, bethathe izinto abazilandile bahambe, ngoba ukuma kolayini, kwenza ukuthi nabantu ababalandele imishanguzo bengayitholi ngesikhathi.

i-COVID-19 ifike nemiphumela engemihle kakhulu ezimpilweni zabantu kanye nasezimeni zomnotho. Abantu abaningi balahlelwe imisebenzi yabo, ngenxa ye-COVID-19. Nami selokhe ngahlala ngo-twenty nineteen ekhaya ngenxa ye-COVID-19 angikaze ngaphinde ngathola umsebenzi. Angazi ngampela ukuthi uma kwenzeka kanjena umuntu uyophinde asebenza nini, ngoba ezomnotho azizinhle kahle, kanti namathuba omsebenzi sekuyabheda manje.

Izinyanga abalaphi besintu, basebenzisa imithi yendabuko ukusiza abantu ezinkingeni ababhekana nazo nokwelapha izifo abantu abasuke benazo. Kanti abathakathi basebenzisa imithi engalunganga yesintu, ukudicilela phansi izimpilo zabantu, nokudicilela phansi imndeni yabantu.

Khomba umkhonyovu, bese uchaza inhloso yomkhankaso. Xwayisa mayelana nezipesheli zezempilo ezingaceliwe. Qinisekisa ukuthembeka, bika imikhonyovu futhi ubeke phambili ulwazi olusekelwe ubufakazi.

Baba Khansela, ngithanda ukudlulisa ukubonga ngento osenzele yona yokuletha umtholampilo ongumahambanendlwana endaweni. Lokhu kuwusize kakhulu umphakathi wangakithi, ngoba bese siba nenkinga uma kumele siye emtholampilo ngenxa yokuthi kukude kanti nezimoto azitholakali. Izalukazi azibi nayo imali yokuthi zihambe ziyofika emtholampilo kanti azikwazi nangokuhamba ngezinyawo ngoba kukude kakhulu. Lokhu ukuthola umahambanendlwana kwenze umehluko omkhulu ezimpilweni zethu nezabantu bangakithi abadala. Siyabonga kakhulu ngento osenzele yona.

Kubalulekile ukuthi njengoba usuzoqala ukudla amaphilisi esandulela ngculaza uwathathe nsuku zonke, kanti futhi ngesikhathi. Lokhu kuzokusiza ukuthi umzimba wakho ukwazi ukulwiswana nesifo esisegazini lakho. Ngoba uma ungawadli nsuku zonke amaphilisi azohluleka ukulwisa isifo egazini lakho. Lokho okuzokwenza ukuthi ugcine usuthola ezinye izifo eziningi ngenxa yokuthi amasosha akho omzimba awanamandla.

Abantu abaningi basebenzisa imithi yesintu ukwelapha izinkinga zokulala, izinkinga zesikhumba, izinkinga zokugaya ukudla, izinkinga zokukhishwa isisu, izinhlungu, ikhanda, isifo sikashukela, nezinye-ke izifo.

Ngingathi inyanga umelaphi bendabuko, kanti isangoma umuntu okuhlolelayo, akutshele izinkinga obhekene nazo, nokuthi zibangelwa yini.

Ingabe wadla kahle nje amaphilisi akho makhelwane? Uwadla ngasikhathi sini? Kubalulekile ukuthi uma uthatha imshanguzo yakho, yanoma isiphi isifo uyithathe nsuku zonke, futhi ngesikhathi. Lokho kukusiza ukuthi amasosha akho omzimba akwazi ukuthi alwisane nezifo, azi ukuthi imithi egazini ingena ngasikhathi sini, nokunye-nokunye. Nawe lokho kukusiza ukuthi ube nesikhathi sakho osaziyo ukuthi usuphuza amaphilisi ngalesi sikhathi ungakhohlwa, futhi kuzoba yinto ohleze uyazi, iyimpilo yakho leyo.